Ndicinga abanye abantu banezizathu ezahlukeneyo zokuba umntu angayithethi ebantwini uba kwenzeka ntoni kuye. Esinye sezo zizathu kukuba nabantwana mhlawumbi wonqena ukushiya abantwana bakhe nalo mntu unje because abanye banobundlobongela bathi awuzukwazi uhamba nabantwana bam xa uhamba, hamba nesiqu sakho. Okanye umntu uthenjisiwe ngokufa uba uzawubulawa nguloo mlingane wakhe.

Ukutshaya kuyingozi kumntu wonke nothi kumntana oyintombazana qha. Ndicinga ukuba umntu osafuna uphila ubomi obude, osafuna ukwenza izinto ezininzi, ofuna uba nefemeli yakhe, ofuna uhlala e-healthy akanawuqhubekeka esenza into enje.

Ixesha lokuzivalela endlini ungazazi uba uphethwe yintoni, unantoni liphelile. Noko lide eli xesha, noko sikwixesha elahlukileyo. Ndicela wonke umntu, wonke utata noba uva into noba awuvi nto, uzithuthe uye ekliniki ekufutshane nawe ukwazi ufumana uncedo kuse early. Kuba ixesha elininzi uncedo nilufumana sekusegqibeleni kungekho nto singakwazi uyenza, kanti ngoku lithuba loba umntu aye ayozivavanya. Uba iboniwe into kwangoku ilungiswe kwangoku.

Maki, ndicinga uba singaqala simse noba kukwagqirha noba kusekliniki kukhe kuqalwe kujongwe ukuba akaphethwanga sesi sifo zokuxhuzula na. And then ke ngoku emveni koko singahamba siyojonga olunye ulwazi, olunye uncedo esinomfunela lona.

Yona ibalulekile ewe, kodwa xa unomntu wakho omthembileyo, nitshatile, nihlala endlini akukho omnye umntu ophumayo, ndiyayazi ukuba amaxesha amaninzi inqabile into enjalo. Kodwa xa unomntu wakho engumntu wakho wedwa, naye ungumntu wakhe yedwa, inqabile into yoba umntu asebenzise ikhondom. Kodwa xa ungumntu olala nabantu abanintsi, ibalulekile into yosebenzisa ikhondom because uzawugula, uzawugulisa abanye abantu.

Mna xa beqalisa ubuza imibuzo. Abantwana ke baqalisa ubuza imibuzo phaa kwiminyaka emihlanu. Xa beqalisa ubuza phaa iminyaka imihlanu uyilungiselele kangangokuba engaka emncinci, uyilungiselele uba kukho iinto ezinje ke, kukho iinto ezinje ke.

Kaloku sinxiba iimaski, siyasenithayiza siyaklina ii-surfaces. Umntu xa ekhohlela uyazigquma, akakhohleleli sandleni, akakhohleleli bantwini. Sigcina i-distance, umntu uma kude asisondelelani.

Hayi andikhululeki mna kwizinto ezinjalo. Ayinto uba andikholelwa kuzo. Ndiyakholelwa kuzo, ndiyazibona zisenzeka kodwa andiboni isidingo sokuba ndiye kubo abo bantu bandichazele. Ndicinga uba xa ndipha andinoziva ingathi uthetha inyani lo mntu, ndingangayithembi into ayithethayo. Ndiyazibona zonke izinto ziyenzeka but ndicinga ukuba lixesha loba zenzeke.

Uxinzelelo lwengqondo yindlela umzimba ophendula ngayo kwiimfuno okanye kwimicelimngeni efunwa ngumzimba.

Ndicinga ukuba kungabonwa emntwaneni kum, andinawukwazi ukhupha isisu ngumntu lowa. Singazama ke silinde kodwa ke singakwazi umelana nomntwana. Umntwana uzabe elapha, sisifo nje esi esikwaziyo ukuphila naso.

Ndiye ndabona enye iposti kuFacebook echaza ukuba kukho enye indlela yothesta umntu. Uyakwazi unikwa into yothesta ekliniki uzitheste endlini ngoba ixesha elinintsi abantu abangootata abayi ekliniki uyothesta. So umntu wakhe xa eyileyo ekliniki uyafumana laa nto yothesta batheste endlini bakwazi umelana nayo endlini then ikwazi uphuma apho ukuba iyakwazi uphuma xa efumene isibindi soyimela.

Ezi zakhono ziyafana nokuqhuba ibhayisikili nokuqhuba imoto, azilibaleki. Yilaa nto kuthiwa they become second nature to you. Zizinto ongazicingi nozicinga xa uzenza. So, xa uyifundileyo le CPR uyakwazi uyenza nakwiminyaka eyi-twenty ezayo.

Molweni, Mfundisi. NdinguYanda ndiyafika kwesi sikolo ndimtsha. Ndiyabona uyayibona imeko yam kodwa ayisosikhalazo kodwa ndinengcebiso ukuze abantu abafana nam bakwazi ukhululeka nabo xa belapha emasangweni esikolo. Asikwazi ukuya ngasese sicela ulungiselelwa izindlu zangasese zikwazi uba nathi sikwazi ungena. Sibe nendlela yokungena sikwazi ukukhululeka.

Ingathi nesi andinawufika nasendlini, ndicela noba zezeentlungu iipilisi xa zingekho ezentloko. Oku kweentlungu ndizokwazi ufika noko ndikwazi nolala. Mhlawumbi uba ndingalala kungangcono. Kodwa if akwenzekanga ndingakwazi udlulela noba kusefamasi ndizithenge, kodwa le yondisusa apha ndiye efamasi kuba andikwazi nokuvula amehlo.

Kodwa ndicinga sisigqibo esirayithi esi sokuba babe sekhefini, umntu abesendlini kodwa kubekho indlela yokuqinisekisa ukuba njengoba esendlini uyafunda. Uyaziselwa umsebenzi wesikolo, uyakwazi uwenza umsebenzi wesikolo akaphoswa ziimviwo.

Ukusweleka kukatatam ndazama uphila nayo ndingathethi namntu kodwa yabe iyinto endixinezelelayo. Kodwa ke ndaye ndava ngekliniki apha kuthiwa kukho umntu oncedayo othe xa ufuna uthetha, yinto esimahla leyo ayibhatalelwa. Kukuphungula uxinzelelo engqondweni ungade wenze into ongakhange uyicinge.

Andiqondi ukuba ndingayipharamedikhi elungileyo ukuba ndinengxaki negazi, nezilonda, nayo yonke laa nto. Andinaso isibindi sosebenzisana negazi.